Metshameko ya kagisano kgotsa Esports e ikana metshameko le go itlosa bodutu ka gonne e tlhoka bokgoni, leano le go dira mmogo ka setlhopa jaaka metshameko ya setso. Fa gape e naya batshameki le babogedi boitloso bodutu le monate, mme seno se dira gore e nne selo se se ratwang ke ba le ntsi.

Ee, go nna teng ya metshameko e anameng mo difounung go ka tswa go dirile gore batho ba se ka ba tshameka metshameko ka namana. Ka gone jaanong batho ba le ntsi ba rata go tshameka metshameko ya cellphone-u motlhofu le go e fitlhela go na le metshameko e tlwaelegileng ya kwa ntle kgotsa ya botsalano e tlhokang gore motho a nne teng ka namana.

Metshameko e nna ke itseng ka yone ke Stick Man le Ludo King. O kgona go e tshameka le batho ba bantsi.

Didiriswa tsa metshameko ya ileketeroniki di fetotse maitemegelo a metshameko, di neelana ka melemo e jaaka go fitlhelwa go oketsegileng, maitemogo a tseneletseng, tirisanommogo ya loago, metshameko ya kwa mabung le go itebaganya. Fa gape di tlhagisa tsa dišwa tsa kgwebo le matshwenyego a tshomarelo.

Ke rata metshameko ya ileketeroniki ka gone e kgona go ebile e ka dirisiwa mo cellphone-ung.

Fa o batla go tshameka metshameko mo inthaneteng o tlhoka data fela le cellphone-u.

Metshameko ya mo inthaneteng e go ama ka gore o ka dula o sa dire sepe, o dula o tshameka mo founung letsatsi lotlhe o sa dire sepe, so e go ama jalo. Nna ke ithatela Soduku ka gore e dira gore o nagane so e go ruta ka dinomoro le go nagana.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data gore e kgone go tshameka sentle.

Fa o sa batle go reka ya ntlhwana o ka se kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gore tsotlhe di tlhoka data. Batho ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne ke gone nako e ba kgonang go e kry-a go tshameka metshameko eo.

Metshameko ya mo inthaneteng e matshelo a rona ka gore e dira re dule mo di ilektrounong tsa rona re sa tshameke le batho.

Ke itse tsa dikotsi tsa gore batho ba ka go utswetsa tšhelete ga o sa tlhokomele dibanka or dilo tsa mo founung ya gago sentle.

Batho ba magaeng ba palelwa ka go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gore ga ba na network-e.

Ke tla bopa metshameko e rutang bana ka mebereko ya bone ya sekolo.

Esports e dira gore batho ba seka tlhola ba batla go tshameka le batho, e dira re sa bua le batho re dule re le ba one-e re sa dire sepe. E tshwana le metshameko e batho ba e tshamekang jaaka bo rugby kgotsa bolo, ke fela gore mo bolong batho ba tshameka ba le bantsi ba bua, so ga di tshwane.

Batshameki ba metshameko ya ileketeronika ba tlhokomela boitekanelo jwa bone ka go dira gore ba sa tshameka metshameko for nako e telele, ba tshameka metshameko for nako e khutshwane fela, and ba tshameke metshameko le batho ba bangwe.